Bangahlukumezeka kakhulu, futhi bangase bangafinyeleli ukufika emsebenzini, kuphinde kubenze babe engozini emisebenzini yabo. Abanye bangahle balahlekele umsebenzi wabo.

Ngingacela usizo kwabanye abagibeli, omunye atshele umshayeli wesitimela ukuthi naye azame ukusitholela usizo ngalesi gameko esuke sibhekane naso, ukuze asizakale lo mgibeli.

Siyacela mshayeli ukuthi wehlise izinga oshayela ngalo, ngoba sinemindeni nabantana ekumele sibondle futhi sibakhulise. Siyacela ngomoya ophansi ukwazi ukuthi ulayishe imphefemulo yabantu.

Sawubona bhuti, bengicela ukubuza itekisi eliya e-extension two, bengicela ungisize futhi ungilayele kulo.

Ngingafika emsebenzini ngesikhathi, futhi ngingakhona ukwenza izinto zami ngesikhathi ngaphandle kokuba senkingeni.

Akungiphathi kahle, ngoba wonke umuntu unelungelo lokwenza into ayifunayo, and ufuthi unelungelo lokuthenga ezitolo afuna kuthenga kuzo, noma unemoto noma akanamoto, futhi izimoto sizidinga ukulayisha imithwalo yethu.

Sawubona Mnumzane, ngikubuza ngikhathazekile mayelana yematekisi ekhona endaweni yangakithi. Ngibuza ukuthi ingabe umsebenzi wethu angeke ube esengozini? Ngibuza ukuthi singabahlali angeke sibe sengozini yokuzithola silahlekelwe umsebenzi na? Ngibuza njengemhlali okhathazekile futhi osebenzayo.

Ngizizwa ngiphephile uma ngisebenzisa i-Uber or i-Bolt, kungoba ingithatha la engihlala khona ingibeke la ngiya khona egeyithini, koda itekisi ingithatha erenke noma esiteshini iphinde ingishiye esiteshini.

Izinga la bantu abagibela ibhansi lingehla, ngoba izoba ikhuphukile futhi abanye abantu bazo suke bangasakhoni ukubhadala leli nani lemali abazosuke bekhuphuke ngalo amarandi.

Kungukuthi ibhansi ihamba ngesikhathi, futhi ifika ngesikhathi, futhi uma ihamba ayigijimi ihamba kancane.

Kusuka eMpumalanga, ngiye e-Gauteng. Isikhathi ngasidlulisa ngokuthi ngithathe umakhalekhikhini yami, ngidlale ngayo ngingene ezinkundleni zokuxhumana, futhi ngibheke amavidiyo ngidlale nezingoma. Ngaphinde ngalala.

Cha, kodwa inkampani yamabhasi ingafaka abashayeli ababili noma abathathu ukuze basizane ukushayela ibanga elide.

Yebo, kungukuthi omunye wafike wandlula ngesivinini esikhulu komunye, kodwa bekabona ukuthi phambili kugcwele futhi ukuze indlela ukuthi andlule. Onecala ulo ochamuke ngesivinini emuva athola kunethrafikhi phambili.

Kungoba besuke ngesinye isikhathi kuze kuze ongamsiza ukuthi ashayele noma usuke eyedwa ngaleso sikhathi futhi kusuke kufuneka kube nguye oshayelakho.

Cha, kodwa izinkampani zokuthutha ezifana no-Uber zizama ngawo onke amandla ukuthi zithole isisombululo senkinga osuke ubhekane nayo.